Izindwangu zoboya, indlela yokuzivikela iyodwa ukuthi siziwasha zodwa, asizihlanganisi nezinye izimpahla. Uma futhi sesiziwashile-ke, asizineki elangeni isikhathi eside. Uma nje sesibona ukuthi sey'hwamukile, zoma, sezingaqgokeka, sibese siziqoqa-ke sizifake endlini ukuze zingatholwa ilanga kakhulu ngoba isikhumba soboya siyashesha ukuzwela.

Iqiniso nje lithi imisebenzi e-South Africa ayikho. Ekhona, inemithelela, inemigomo, isebenza ngeminyaka, isebenza ngobulili. Into elula esingenza ngayo indlela yokuphila yikho ukubuyela emasiswini. Ukulima-ke yikho okwenza impilo iqhubeke yingakho kubalulekile e-South Africa, kudlala nendima enkulu emnothweni. Uma ngabe sezivunile, siyakwazi ukudayisa. Nanento-ke enhle ngezolimo ukuthi azinayo intela, uyathatha engadini uhambe uyohweba, ngabe ufaka esitolo, ngabe uno-supplier, engabe wenzenjani. Yikho-ke kudlala indima enkulu emnothweni wase-South Africa ukulima.

Isifiso sami mina nje ukuthi kungayekwa ukulinywa, kulinywe nje kuze kube sekugcineni, ngoba ukudla okuphuma emhlabathini kunempilo futhi kwenza ukuthi kungalanjwa, kungaswelwa. Isifiso sami nje ukuthi kuqhutshekwe, kuke kuyekwe nale yokuthi iy'tshalo zijovwe. Ake yiyekwe nje iy'tshalo zikhule, zikhule ngokwemvelo njengoba uNkulunkulu esuke ehlelile. Singazijovi, sikuyeke lokhu ukujova iy'tshalo ngoba ezinye zigcina zingasakhuli kahle. Ake siy'khulise nje ngamanzi, sizicelele, zikhule ngendlela e-right.

Ngicabanga ukuthi iy'nyosi enikhuluma ngazo yilezi ezenza oshukela, lezi ezamakhekhe, lezi ey'tinyelayo. Ngicabanga ukuthi nikhuluma ngalezo. Lezo yinyosi zingaba nomthelela omubi ngoba amakhekhe yiwona okwenziwa ngawo ushukela. Amakhekhe ey'nyosi awusizo, uju luyabalapha nabasuke benomkhuhlane. Uma usuke unomkhuhlane, uyakwazi ukuphuza uju uju, ubengcono umkhuhlane lwehle udende. Ngicabanga ukuthi kungaba nomthelela impela ukuphela kwey'nyosi ngoba emhlabeni kukhona izinto esisizakala ngazo ngobukhona bezinyosi. Ngicabanga kanjalo impela ukuthi hhayi, yiwona mthelela ongaba khona lowo mangase kuthiwa impela ziyancipha zigcina ziphela iy'nyosi.

Uxhaso bangaluthola abalimi emva kokuthi sebeqeqeshiwe bangaluthola ngokuthi baxhumane namakhansela noma iy'nduna zangakubo, ubuholi nje obusuke bukhona eduze, bakhulume nabo noma benze ucwaningo. Kukhona lezi nhlangano lezi ezingabhekwe nzuzo, abathi ngama-NGOs, zikhona iy'nhlangano ey'bhekelela iy'ndawo ey'kanjalo. Bangazama ubuholi obuseduze nabo ngaleso sikhathi. Uma buhluleka, bazame nawo ukwenza ucwaningo njengoba sisaphila ezweni nje le-technology, bangangena kwi-inthanethi bacinge ama-NGOs angakwazi ukubalekelela kuleso simo leso abasuke befuna ukusizakala ngaso.

Ngizoqala nje nokungcoliswa kwamanzi. Ayikho into egulisa njengamanzi angcolile. Kukhona zonke izifo ongayicabanga. Bese kuba-ke ukugawulwa kwey'hlahla. Iy'hlahla, ziningi izinto ezisisiza ngazo, ikakhulukazi ey'qondene nokwenza izinto zokuthambisa, zokugcoba, ey'hambisana nezinto nje zokugcoba isikhumba ey'tholakala ngengxabu noma ngithi ngesihlahla. Ukubulawa kwazo-ke kusuke kulimala kakhulu, kulimala umnotho, kulimale nje nemvelo. Ngoba ngalesi sikhathi sezenziwe le zinto zibe sey'hamba, ziyothengiswa bese kusizakala-ke abantu. So, ukumosheka kwazo kumoshakala kakhulu.

Okuyiyona ndlela elula kakhulu abalimi abangalwa ngalo ngezinambuzane ukuthi baqale bay'thole ukuthi yini ey'donsayo ukuthi zize eduze bese begwema ukusebenzisa leyo nto esuke kuyiyona ey'donsayo izinambuzane. Ngoba iy'nambuzane, kwesinye isikhathi, zisuke zizwa into ethile ingabe umsokwama ingabe yini. Bezame ukuqale bethole ukuthi yini eyenza ukuthi zidonseke zisondele kakhulu, bese belwa nakho-ke. Nanokuthi bangajahi ukusebenzisa kakhulu iy'bulala. Beqale besebenzise nokwemvelo, njengomquba mhlampe ukuthi mhlampe uma befaka umquba noma befaka umlotha. Uma ngabe mhlampe bezisondezwa umsokwama, bathele umlotha ube ngcono umsokwama bebone ukuthi azifi yini, bengaze bathenge izibulala mhlampe bese ziyamosha.

Noma mhlampe-ke ngingeke ngize ngithi ungasizakala umnotho waseNingizimu Afrika kodwa bona ngokuthengisa noma singeke sisabheka ukuthi bathengisela bani. Lokho kuthengisa nokubuyelwa isidima, babe nemali engenayo, kuyabasiza futhi kuyabakhulisa nasemqondweni ukuthi bakwazi ukuzenzela imali. Kungasiza ngoba uma sebeqalile, njengoba bebesafufusa nje, besaqala. Uma ngabe sebeqalile baba nemadlanyana bazokwazi ukubuya, bathenge izithombo, bathenge izinto zokulima kanjalo, kanjalo. Iy'nsiza nje zonke zokulima ngoba nokulima kudinga yonke into, kudinga ini ini, ini ini. So, kungawukhulisa umnotho uma-ke sebenayo imadlanyana abanayo.

Lingabhalansa ngokuthi lingathathi izinto ey'ningi ngesikhathi esisodwa. Bathathe i-oda abazokwazi ukulimela, bakale bangathathi mawala. Bazi ukuthi bahlukanisa kanjani, la senza ukuthi bese ukuthi kulo mkhiqizo ongapha senza ukudla okuwukuthi, bakwazi ukuzikalela kuze bengezu ukusindelwa. Bazi ukuthi kulokhu ngokwezivakashi, lokhu ngokwani kwani. Ngoba ekugcineni umuntu into ayikhiqizile kumele ayibone, ukuthi ngenze into engaka, ngale nto engaka engiyenzile ngenza into engaka. Ngasiza lapha, ngasiza lapha, ngasiza lapha, kwase kuhlangana kanje kwahlangana kanje. Ekugcineni iy'balo kusuke kufanele y'hlangane.

Ayikho into ebaluleke njengokuthi uphathe imfuyo njengey'ngane zakho. Njengoba iy'ngane uma sizikhulisa, siyazinakekela, siyazigoma, sizigcobe sibone ukuthi hhayi engathi akaphilanga kahle kanjani, kanjani, simnakekele. Nemfuyo-ke nayo, kufanele inakwe kanjalo. Imfuyo engagomanga-ke iba nobungozi bokuthi uma kuthiwa kukhona isifo esikhona uma isuke ingagomanga, isuke intekenteke, leso sifo leso sifike siqale ngayo, sigadle. Kanti uma ihlezi igomile, sithi sifika leso sifo noma ngabe besingakamenyezelwa noma ngabe besingakafiki eduze kodwa khona ay'nyakaziseki. Nithi senisizwa sesiseduze kube ukuthi kodwa zona zisaqinile ngoba zihlezi zigonyiwe, zihlezi zinakekelekile.